Ukuze kugwenywe ukukhulelwa okungahlosiwe, ngicabanga ukuthi imfundo ebanzi yezempilo yokuzala nokufinyelela ekuvimbeleni ukukhulelwa kuyisihluthulelo. Izingxoxo ezivulekile phakathi kwabazali nentsha nazo ziyasiza. Ngaphezu kwalokho, izinsiza zomphakathi kanye nezinsizakalo zokusekela zingenza kube lula ukwenza izinqumo ezinolwazi.

Abanye abantu bathengisa imikhiqizo yokwelapha mbumbulu, ngenxa yokwazisa okuyiphutha, ukufuna ikhambi ngokushesha noma ukungazi. Amasu okuthengisa anonya nobufakazi obungamanga nakho kungakhohlisa abantu abangenakuvikeleka. Izingozi zokuxhumana zingakhulisa izimangalo ezingamanga, zizenze zibonakale zinokwethenjelwa. Imithetho nemfundo ibalulekile ekulweni nokusakazeka kwemikhiqizo yezempilo mbumbulu.

Lapho ngihlola imikhiqizo elwa namagciwane, ngibhekisisa lokho ekushoyo nezithako zayo ngokubuza ikholini, ibuphi ubufakazi besayensi obusekela lokho ekushoyo? Ingabe izithako ziqinisekisiwe ukuthi ziphephile futhi ziyasebenza? Ngihlola izithako nezilinganiso zazo. Ngihlole ukuthi azinazo yini izikhathi ezibangela ukungezwani komzimba nezinye izinto, futhi ngibheka imithombo ethembekile njenge-National Institute of Health, vula ibhrakhethi, NIH, vala ibhrakhethi. I-Food and Drug Administration, vula ibhrakhethi, FDA, vala ibhrakhedi. Omagazini abacwaningwa ngobucwepheshe nezinhlangano zezempilo ezihlonishwayo.

Umukhakha wemikhiqizo yokwehlisa ubuthi wenza izimangalo ezinjengokunciphisa umzimba nokususa ubuthi, kodwa ubufakazi besayensi ngokuvamile abukho. Ochwepheshe bathi umzimba unenqubo yawo engokomvelo yokuqeda ubuthi, okwenza imikhiqizo yangaphandle ingadingeki. Lokhu kuphakamisa ukukhathazeka ngamasu okuthengisa embonini kanye namandla okudukisa abathengi.

Njengomphathi wesibhedlela, nginganciphisa ukugqwala ngokweqile ngokwenza lula izinqubo zokungeniswa nokukhishwa, ukutshala imali kwezobuqwepheshe bedijithali, nokwandisa izinsizakalo zeziguli ezingaphandle kanye nezinketho ze-telemedicine. Ngizosebenzisana nezinhlangano zezempilo zomphakathi ukuze nginikeze ezinye izindlela zokunakekelwa.

Lokho kuyakhathaza kakhulu, ngingazwelana neziguli ezilwa nokufinyelela emithini esindisa ukuphila, futhi ngikhungathekiswe ukwehluleka kohlelo okuholele ekushodeni kwayo.

Imitholampilo iye yenza imizamo yokubhekana ne-GBV, koda kuse khona indawo yokuthuthuka. Imitholampilo eminingi ayinakho ukuqeqeshwa okukhethekile, izinsiza, nezinqubo zokuphatha amacala e-GBV ngempumelelo. Okuholela ekusekweleni okunganele nasekunakekelweni kwabasindile.

Isiguli esiqala ukuthatha imithi elwa ne-TB, singase sizizwe sikhathazekile, sicindezelekile, noma singaciniseki ngokwelashwa. Sikhathazeke ngemiphumela engase ibe khona, isikhathi eside sokwelashwa, nomthelela ekuphileni kwaso kwansukuzonke. Bangase futhi besabe ukucwaswa noma ukuhlukaniswa nomphakathi.

Ezinye izibhedlela zikahulumeni zinezinhlelo zokusekela izisulu ze-GBV, njengezinsizakalo zokweluleka, ukuhlolwa kwezokwelapha, nokudluliselwa ezindaweni zokukhosela, nosizo lwezomthetho. Nokho ngokuvamile lezi zinhlelo azanele noma azivumelani. Ngokufanelekile izibhedlela kufanele zibe nezinhlelo ezibanzi ezinikeza ukunakekelwa kwezokwelapha okusheshayo, ukusekelwa ngokwengqondo, nokuxhumana nezinsizakalo zezenhlalakahle, kanye nabasebenzi abaqeqeshiwe nengqalasizinda yokunakekelwa okuyimfihlo nokuba bucayi.

Izinhlelo zikahulumeni zezempilo zisiza iziguli ezinenzuzo encane ukuba zithole imithi ngezinsizakalo zezempilo ezichase ngemali noma zamahhala, izinhlelo zokusiza ngemithi kadokotela nezaphulelo emithini ebalulekile. Lezi zinhlelo zivala igebe lezezimali, zenza ukunakekelwa kwezempilo kufinyeleleke kakhudlwana, futhi kube nokulingana kubantu abesengozini.

Cha, izisulu ze-GBV, ngokuvamile azitholi ukwesekwa okwanele kwezokwelapha. Lokhu kungenxa yokuqeqeshwa okunganele kwabahlinzeki bezokunakekela kwezempilo, ukuntuleka kokugcinwa kwemfihlo nobumfihlo, ukutholakala okungalinganiselwe kwezinsizakalo ezikhethekile, kanye nokucwaswa okuzungeze i-GBV. Okuholela ekutheni kube negebe elikhulu ekunikezeni ukunakekelwa okuphelele nokuzwelayo.

Ngangizizwa ngikhungathekile, ngikhathazekile futhi ngikhathazekile ngenxa yokulibala ukuthola usizo lokwezokwelapha. Ngingase futhi ngizizwe ngingelutho, ngikhathazeke ngokuthi isimo sami singase sibe sibi kakhulu, fithi ngidumale ngokuthi umtholampilo awukwazanga ukunginakekela ngesikhathi.

Njengomsebenzi wezempilo yencondo ngangizonikeza ukulalela okuzwelayo, nokuqinisekisa ukudala indawo ephephile yomuntu okhubazekile. Ngangizosebenzisa ukwelashwa okugxile kumuntu ngigxile emandleni nasezinhlosweni zakhe, futhi ngivumelanise indlela yami yokwelapha nezidingo zakhe. Ngangingaqinisekisa futhi nokufinyeleleka ngokomzimba nangokomshosha phansi.

Ukuze kwenziwe izibhedlela zifinyeleleke kakhudlwana kunganikezwa izinsizakalo zokuhamba, njengamabhasi ahamba ngezinyawo noma amatekisi aphethwe umphakathi. Ngaphezu kwalokho, kungahle kusungulwe imitholampilo ehambayo noma izinsizakalo zokwelapha ngocingo okuvumela isiguli ukuba zithole ukunakekelwa kwezokwelapha kude noma eduze nasekhaya.

Ukuze kuqeqeshwe futhi kuqashwe abasebenzi bezempilo abaningi ezindaweni zasemakhaya, ohulumeni nezinhlangano banganikeza izikhuthazo ezinjengezibonelo zemfundo, ukuxolelwa kwemalimboleko yabafundi, kanye namaholo ancintisanayo. Zinganikeza nokuqeqeshwa okuqhubekayo kanye namathuba okuthuthukisa amakhono ukuze kugcinwe izisebenzi. Ngaphezu kwalokho, ukuqashwa izakhamuzi zendawo ukuba ziqeqeshwe ukuba izisebenzi zezempilo kungasiza ekwakheni abasebenzi abazinzile.